Fa di-bank-a di amogela kopo ya karata ya sekoloto di sekaseka dilo tse di jaaka madi a o a tseyang kgwedi le kgwedi, bokgoni jwa gago jwa go busetsa madi, ditshwanelo tsa gago tsa sekoloto le gore o na le madi a a mo account-eng, seno se seno se thusa bank-a go itse gore o ka kgona go duela sekoloto kgotsa nnyaa.

Fa o dira tshweetso ya karata ya sekoloto o tshwanetse go akanyetsa ditsenyo tsa kgwedi le kgwedi, diporesente tsa morokotso, ditlamelwana tse di tsengwang le dikabelo tsa karata e e fang. Fa o bapisa, leba gore ke efe e e theko e kwa tlase e e nang le ditlamelwana tse di molemo mme o tshwanelana le bokgoni jwa gago jwa madi.

Sekoloto le hisetori ya gago ya go adima madi, di ama kopo ya karata ka gonne bank-a e batla go bona gore o duela ka nako. Fa hisetori ya gago e le ntle o nale monyetla o montle wa go amogelwa fa e le bosula bank-a e ka gana kgotsa ya go dikgwetlho tse di kwa godimo go tokafatsa o tshwanetse go duela ka nako go fokotsa sekoloto le go nna le ditlhalelo tse di siameng mo account-ong.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke go se tsenye tshedimosetso e e feleletseng, go se bontshe hisetori ya madi sentle kgotsa go kopa madi a a fetang bokgoni jwa gago. Go tlhomamisa kopo o tshwanetse go tlatsa foromo ka botlalo go isa ditokomane tse di siameng le go netefatsa gore o itse maemo a bank-a pele ga o dira kopo.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

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go thusa batho go tlhaloganya gore karata ya sekoloto e dira yang, seno se ba thusa go bapisa diperesente tsa morokotso, ditshwenyegelo le ditlamelwana tse di farologaneng. Fa motho a na le kitso o ka tila dikoloto tse di sa tshwaneng le bokgoni jwa gagwe mme a dire tshweetso e e siameng e tla mo thusang mo a sa kgoneng.

Fa bank-a e dumela gore go bulwa sekoloto, e tsaya tsia mo godimo ga madi a o a tseyang kgwedi le kgwedi, hisetori ya gago ya go adima le bokgoni jwa gago jwa go duela, morokotso gantsi o balwa jaaka diperesente tse di itseng tsa madi a o a adimileng mme o oketsega fa sekoloto se le seleele kgotsa nako ya go busetsa e le telele.

Tse di molemo ka overdraft ke go thusa fa madi a fitlhela a sale teng, go kgona go duela ditlhoko tsa tshoganyetso. Tse di borai ka overdraft ke morokotso o o ko godimo o ka goga sekoloto se se fetang bokgoni jwa gago go ka senya rekoto ya sekoloto.

Dituelo tse di tlwaelegileng ke morokotso ditlamelwana tsa go busetsa madi le ditefelelo tse di kwa godimo fa o fetang madi a o a adimileng. Go di tila o tshwanetse go lekanya bokgoni jwa gago go dira kopo ya madi a kwa tlase fa go kgonega le go latelela maemo a tumelano ya karata ya sekoloto ka botlalo.

Dituelo tse di duelang ke di-bank-a di ama madi a motho ka gonne di oketsa palo ya madi a a fetang a adimileng, go fokotsa ditshenyegelo, motho a ka leka go dirisa madi a adimileng ka kelotlhoko go busetsa ka nako, go tsaya karata e e nang le morokotso o o kwa tlase le go lekanya bokgoni jwa gage pele ga go dirisa sekoloto.